Kunobungozi kakhulu ukuthembela kubalaphi bendabuko ngoba kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi izinto zakho zilingane. Uthembele kubantu bendabuko uphinde uthembele kodokotela besilungu ngoba kunezinto odokotela bendabuko abangakwazi ukuzibona kumuntu uma ngabe egula, kanti odokotela besilungu bayakwazi okuxinwa komuntu kakhulu, babheke umsuka wento. Kuyenzeka udokotela wesintu akunikeze umuthi athi owalokhu kodwa engakuhlolisisanga ngoba abahlolisisi bona balalela lokho okushoyo kuphela.

Amafulegi aphakamisa umkhonyovu wezempilo, ukunakekelwa ngokomqondo ukwalulekwa, ukuzivocavoca kumzimbeni umzimba uqine, ukudla ukudla okunempilo unakekele umzimba wakho.

Abantu besimanje basebenzisa amafoni, omakhalekhukhwini. Umama ngingamcuphela ialamu, njalo ngesikhathi sokuphuza amaphilisi akhe kukhale ialamu. Kube khona neshadi encane ezohlala efrijini, ezomkhumbuza njalo ngesikhathi samaphilisi.

Ey'ndaweni zasemakhaya eNingizimu Afrika, izinsiza ezidingakalayo omahamba nendlwane, ama-mobile clinic. Okuyiwona azokwazi ukuthi abhekelele abantu laba abangakwazi ukuyofikelela emtholampilo, bayokwazi ukuyothola usizo khona. Uma bengafakelwa omahamba nendlwana kuzoba lula ukuthi basheshe babonakale ey'foni zabo .

Endaweni yangakithi iy'nsiza ukuthutha zabantu abakhulile, angikaze ngiy'bone. Angazi noma zikhona noma azikho kodwa angikaze ngiy'bone, engikwaziyo ukuthi ikhona endaweni yangakithi, yilaba bantu laba abalandela abantu amaphilisi eklinikhi na laba abalethela abantu emakhaya. Kuhlukile khona laba abaqashwa onesi emaklinikhi ukuthi balethele abantu emakhaya, bese kuba khona laba abayi-community nje abawumphakathi okuyibona abay'thathela isinqumo sokuthi kungcono sisize abantu abasebekhulile sibalandele.

Sijabule kakhulu, siwumphakathi ukuzwa ukuthi kuzofika umtholampilo owumahamba nendlwana, sijabule ngokweqile, sibonga ukuthi sesizokwazi ukuthola usizo olusheshayo, sikwazi ukuba nosizo oluseduzane noma ngaze kuthiwa awukhoni ukufinyelela kumtholampilo omkhulu eklinikhi, wazi ukuthi umahamba nendlwana uzofika uthole usizo.

Usisi wami ngingaba seduze kwakhe. Ngingamsiza ngokuthi ngibe khona uma ngabe engidinga, ngimkhumbuze ukuthi kunabantu abamthandayo, kunabantu abamkhathalele, ngiphinde ngimsize ngokuthatha amaphilisi akhe ngesikhathi, ngimtshele ngokubaluleka kwempilo yakhe ey'mpilweni zethu, ngimtshele ngekusasa lakhe eliqhakazile elindele ukuthi yena abengcono aphuzisise kahle amaphilisi akhe.

Umahamba nendlwane uwusizo kakhulu ey'ndaweni zasemakhaya kangangokuba laba abangakwazi ukuthi bafinyelele emtholampilo. Uthola ukuthi umuntu umtholampilo wangakubo uqhelile kakhulu, kumele agibele uma eyakhona. Kanti ukuba khona kamahamba nendlwane kungcono ngoba uyazi ukuthi ngelanga eliwukuthi uyafika. Nabo uma ngabe eseqalile esehamba kulowo mahamba nendlwane, bayakwazi ukumnikeza usuku oluqondana nosuku leli abazokwazi ukuphinda babuye ngalo.

Njengomsebenzi wezempilo odinga ukuthuthukisa ukhankaso lwezempilo babantu besilisa, ngingathola abanye abantu besilisa engizosebenzisana nabo, sifundise abanye abantu besilisa ukubaluleka kokunakekela iy'mpilo zabo, nokubaluleka kokuhlala isikhathi baye emtholampilo beyocheka ukuthi yonke into isahamba kahle yini ey'mpilweni zabo .

Basuke benzela imali. La bantu abawela nemikhiqizo yezempilo embumbulu basuke benzela imali. Bafike badayisele abantu, badayisa imithi engasebenzi noma imithi esiphelelwe isikhathi. Uthola ukuthi umuntu usephuza umuthi ophelelwe isikhathi useke uyagula, noma uwuthengile lowo muthi kodwa manje usebenze isikhashana sekumele aphinde aphindele futhi ayothenga omunye. Bona laba abantu abadayisayo bayayithola imali kanjalo.

Alikho. Alikho ikhambi elisizayo mawuphethwe ikhanda, okubalulekile ukuthi uphuze amanzi amaningi, ungacabangi kakhulu, uphumule mawuphethwe ikhanda, uy'nikeze isikhathi sokuphumula uphumuze umzimba uy'nikeze isikhathi sokuphuza amanzi, ungahambi kakhulu endaweni eshisayo nje ngaselangeni. Akhona ama-Panado, ama-Disprin abo-Grandpa, bayasiza nabo, kodwa okubaluleke kakhulu ukuphuza amanzi anele.

Abantu besilisa bakhandeliwe imitholampilo yabo, baney'ndawo iy'ndawo eziningi. Imitholampilo ekhandelwa abantu besilisa ngoba bayasaba ukubonakala emtholampilo phakathi kwabantu besifazane. Umuntu agcine esegula engasakwazi ukuya emtholampilo ngoba nakhu usaba ukuthi kugcwele abantu besifazane. Noma ikhona imitholampilo yamadoda uthola ukuthi abayi. Ngobani? Bayasaba ukubukwa amanesi abesifazane, abanye bathi amasiko wabo abawavumeli ukuthi baxoxe ngey'nkinga zabo kubantu abangabazi, ikakhulukazi abesifazane. So, izimo zengqondo, zabantu besifazane azifundisekile.

Imikhiqizo ye-detox iyasiza kakhulu ukuklina umzimba, kodwa akudingi ukuthi uyisebenzise ngokweqile. Kumele uma ngabe uzosebenzisa le mkhiqizo ye-detox kumele ukhulume kuqala nomelaphi, udokotela wakho, noma ubuze konesi eklinikhi ukuthi lokhu kungakulungela yini ukuthi ngiwuphuze noma ngiwusebenzise ngenye indlela ukuthi ngikwazi ukuthi ngi-detox umzimba wami.

Izifo abantu abajwayele ukuzilapha ngemithi yesintu noma ngamakhambi iqolo elibuhlungu, umhlume, nomhlume bayawulapha ngemithi yesintu. Bese kuba ukuvuvuka, bayakwazi futhi ukuthi abantu besintu bakulaphe lokho. Bese kuba ikhanda elingapheli, uyakwazi futhi ukuthola ukulapheka ngemithi yesintu.